Varhangeri vo yimbisa va khale a va nga dyondzisiwi kambe varhangeri vo yimbisa va sweswi va dyondzisiwa naswona va tirhisana na va rixaka ra rihanyo. Naswona loko va vona leswaku swin'wana a va swi koti, va vitana va rixaka ra rihanyo va ta languta munhu loyi a vabyaka na matirhelo ya vona. Hi mavonelo ya mina mina n'wana wa mina ndzi nga n'wi yisa eka ndhawu leyi hikuva ndhavuko wa hina wu le ku moxekeni, naswona loko ndzi yisa n'wana wa mina i ku endla leswaku n'wana wa mina a tiva ndhavuko. A tiva na lomu a humaka kona na ndhavuko lowu endlekaka eka rixaka leri a humaka eka rona.

I ku pfuka u basisa ndyangu lowu u tshamaka eka wona. Na ku pfuka u endla mintirho ya siku na siku ya le kaya. Ku nga ha va ku sweka, ku ya eminkoveni va landza mati, ku heleketa vana eswikolweni na ku ya rima.

Xikongomelo i ku dyondzisa vana ndhavuko naswona i ku tivisa vana ndhavuko wa vona lomu wu sukaka kona, naswona ku yimbisa vana u ku sirhelela vana eka vuvabyi byo byo karhi lebyi byi nga va khomaka loko va nga yimbanga. Ni vona vantshwa va fanerile ku nghenelela eka maendlelo lawa hikuva, va vonisa vana lavatsongo lava ha taka leswaku ndhavuko wa hloniphiwa na ku xiximiwa. Naswona ndhavuko hi fanele ku tekela enhlokweni hikuva hi wona wu endlaka leswaku vutomi bya hina byi va na nawu na moya lowo rhula.

Vukreste i vanhu lava nga hlawula vukhongeri byo karhi. Naswona va hlawula vukhongeri lebyi hi ku hlawula murhangeri wa kereke, leswaku ku ta va murhangeri wa vukhongeri bya vona. Ku ta va yena loyi a va dyondzisaka tindlela ta masiku na siku. Kasi vukhatolara hi vutlhari hi vutivi bya mina, ni vona ngaku i ndhavuko lowu vanhu va kulaka va ri na wona, wa ku xixima xikwembu lexi va xi khongelaka naswona na hi ku hanya hi tindlela leti ti nga tsariwa ebukwini ya xikwembu lexi va xi landzelaka.

Mucato wa ndhavuko wu pfuna hikwalaho ka ku, a mi tsali ehansi leswaku xa mina xa wena. Kasi mucato wa xilungu, mi fanele leswaku mi tsala ehansi leswaku xa mina xa wena naswona mi fanele mi hambanisa hi rifu.

Ku dyiwa swakudya swa ku fana na tihove, tshopi, kwembe, rhanga, nhlata, swifaki, nkululu ku nga tinyawa. Marhanga, tshopi, xigugu.

Buti wa mina i munhu wa ku tiyimisela eka leswi a swi endlaku naswona i munhu wa ku ti nyiketela eka xin'wana na xin'wana. U tshembe dyondzo leswaku hi yona yi nga n'wi susaka evusiwanini. Buti wa mina hi yena a nga endla leswaku ndzi yi heta degree ya mina leyi a ndzi hi endla eUNISA. Namuntlha ndzi na degree hikwalaho ka yena. Ndzi khensa matikhomelo ya yena lamanene. Matikhomelo ya yena ya ku a nga zangi a hungukisa nhwana since.

Khomba yi basisiwa hi ku va yi nga ti hlanganisi na majaha.

Ndzi nga amukela hikuva micato ya khale a ku ri micato leyi a yi ri na nawu naswona mucato ya kona, a yi va kona malembe yo hlaya. Micato ya masiku lama, a ya ha fani na mucato ya khale naswona mucato ya khale, a ku ri mucato le ya ku ri swo tala swa humelela kambe va swi fihla kwala emucatweni. Micato lowu wa ku hlawuleriwa ni vona ku ri mucato wa kahle hikuva i mucato lowu va rhangaku va languta wa jaha leswaku u fanerile ku va a cata na wena na? Naswona va languta mahanyelo ya yena leswaku, a hanya mahanyelo ya njhani ni vona u fanerile mucato lowu eka mina.

Ku fanele ku va n'wanuna loyi a tirhaka kahle, naswona ku va n'wanuna loyi a nga tiyimisela leswaku u lava ku aka muti naswona ku ri n'wanuna loyi a ti hambaniseke ni mintlawa ya ya vavanuna lava nga ti yimiselangiki ku aka muti. U fanele a ri wanuna loyi a twaka hi nsati wa yena, na ku hlonipha nsati wa yena, na ku xixima marito ya nsati wa yena hi masiku hinkwawo.

A ndzi ta rhanga ndzi va vutisa leswaku va swi kota ku hlaya tin'hweti ta lembe hi ririmi ra ka vona na naswona va swi kota ku hlaya swivongo swa vona hi ririmi ra ka vona na? Kumbe ku phata xivongo xa vona va swi kota na? Loko ku ri a va swi koti, a ndzi ta va hlohletela leswaku ri mahanyelo lama ma endlaka ma bihile swinene naswona a va tivi lomu ndhavuko wa ka vona wu sukaka kona. Va fanele va ti nyiketela ku tiva ndhavuko, leswaku va ta tiva leswaku ririmi ra vona ri vumbiwe njhani.

Ndhavuko wa xitsonga i ndhavuko lowu tivekaka hi xibelani, na nceka, masandhazi na tinjhovo naswona a ndzi ta endla swiambalo leswi fambisanaka na minceka ya ndhavuko wa xichangani. Nakona a ndzi ta endla leswaku swimbalo leswi, swi koka mahlo ya tinxaka letin'wanyani. Va vona leswaku ndhavuko wa hina wa Xitsonga wu sasekile swinene naswona ha ti nyungubyisa hi wona.

Swilo leswi nga ta swi boxa, i ku n'wi kombisa vubihi bya ku hanya u karhi u nga n'wi tivi Kreste, nakona hikokwalaho ka yini a va a nga khuvuriwanga. Ndzi nga n'wi kombisa hi ndlela leyi bibele yi lunghisa ka vutomi bya munhu nakona munhu hi fanele a karhi a hanya hi swiletelo swa bibele siku na siku hikuva bibele ya pfuna swinene, na kona yi tshineta munhu un'wana na un'wana ekusuhi na Xikwembu.

Ni vona swi fanerile leswaku vantshwa va dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko hikuva swakudya swa ndhavuko, i swakudya leswi swekiwaka hi ntokoto na vutivi naswona swakudya swa ndhavuko swi fanele swi va swakudya leswi swi nga na nkahelo lowu kokaka rinoko naswona swi va na ku nandziha ko fana.

Swa onha swinene hikuva swakudya swa le vupeladyambu i swakudya leswi vekiwaka emathinini kumbe i swakudya leswi vekiwaka e ayisini. Swi vanga mavabyi swinene loko swi fika emirini ya hina hikuva swi tshame nkarhi wo leha, naswona i swakudya leswi swi nga tala mafurha. Swi fika swi onha rihanyo ra mbilu.

Hileswaku loko hi ya eka ndhawu leyi, hi ya dyondza yini naswona hi ta vuyeriwa hi yini eka vukati bya hina. Tindhawu leti hi faneleke ku hi ti endzela, i tindhawu leti dyondzisaka swa vukati naswona i tindhawu leti faneleke ti nyika milawu ya swa vukati na ku dyondzisa leswaku vukati byi tirha njhani.

Ndhavuko wa maXhosa. Ni vona leswaku ndhavuko lowu sasekile, naswona vanhu va wona va rhandzana naswona wa ha tekela enhlokweni timhaka ta ndhavuko, va ha tekela enhlokweni milawu ya vona ya khale naswona va ha ri na mahanyelo lamanene eka ndhavuko.

Loko a ndzi ri mutswari a ndzi ta n'wi yisa n'wana wa mina hikuva eka swikolo leswi dyondzisaka vana swilo swa xisati va dyondzisa hikwalaho ka timhaka ta ku tala timhaka ta swa masangu timhaka ta makulelo na loko i vona ku cinca emirini wa wena na timhaka ta ku vana vaxisati va fane va dyondzisiwa hikwalaho ka ku eka malembe yo karhi va ta ya emasikwini naswona va fane va tiva vubihi wa ku loko va ze va ya emasikwini loko va ti hlanganisa na va va va va majaha ku ta va na .

Ni vona swi ri kahle hikuva vanhu va dyondza mahanyelo yo tala, va dyondza na ku tiva ndhawu hikuva va karhi va rhurhela eka ndhawu yin'wani, naswona swa tsakisa ku va karhi u dyondza ndhawu yintshwa leyi u nga rhurhela eka yona, naswona ni vona ku ri swilo swa kahle munhu a nga fanelangi a tshama endhawini yin'we laha a nga ta tolovela na mikhuva ya kona, munhu u fanele ku tshama eka tindhawu tin'wanyana a dyondza tinxaka tin'wana leti a hlanganaka na tona na vanhu van'wana lava a hlanganaka na vona a ta tiva hi mahanyelo na leswaku endhawini yo karhi ku hanyiwa hi mukhuva wanjhani.

N'wansati ni vona swi fanerile leswaku a tlhela a tekiwa loko a feriwile hi nuna a nga se va na vana, kambe loko a ri na vana ni vona swi nga fanelangi hikuva i veka vutomi bya vana va yena enghozini, masiku lama vavanuna va bihile naswona va endla swo biha ehenhla ka vana va xisati, vavanuna va nga pfinya n'wana wa wena loko u tlhela u ti nyiketela eka vukati.

Vukhomba bya xisati i ku kurisa vana van'wanhwana mi va tivisa hi maendlelo lama endlekaku loko va ha kula, na leswi humelelaku eka miri wa vona loko va karhi va kula swa ku fana na ku ya emasikwini, ku kula ka mavele. Vukhomba i swilo swa kahle naswona swi kurisa ndhavuko wa hina swi endla leswaku vana va vanhwana va tiva matikhomelo lamanene loko wa ha ri nhwana, naswona swi endla leswaku va tiva ndhavuko wa hina, na ku tiva leswaku va va nsati a va fanelangi ku endla swilo swa ku karhi, na ku tiva milawu ya xisati leyi n'wana wa xisati a faneku a yi endla, na ku dyondzisa mintirho leyi n'wana wa xisati a faneleke a yi tirha tanihi n'wana wa nhwana endyangwini.

Mina ndzi vona Vukreste byi ri kahle byi endla leswaku hi hanya kahle tanihi vanhu, naswona hi hanya hi karhi hi nga endli vubihi, naswona swi endla leswaku hi hanya hi karhi hi tiva na ku tivela vanhu leswaku munhu i fane a hanya hi vumunhu na ku khoma kahle vanhu van'wanyani, tanihiloko bibele yi ri na matsalwa lama dyondzisaka vutomi siku na siku, naswona bibele yi na matsalwa lama ma nyikaka munhu nhlohlotelo wa ku ya emahlweni na vutomi na ku tiva leswaku vutomi byi fambisa ku yini, naswona ni vona Vukreste byi nga endli vuhlonga etikweni kambe byi tisa leswaku vanhu hi rhandzana tanihi ri eku hanyeni, na ku va hi karhi hi tiva hi karhi hi chava mikhuva ya ku biha leyi hi endlaka hikuva bibele yi vurile leswaku loko endla swo biha i ta biwa hi ku ya hi swiendlo swa wena.

Nkoka wa swivongo eka ndhavuko i ku tiva swiphato swa swivongo swa hina na ku tiva leswaku swivongo swa hina swi vula yini na ku tiva leswaku xivongo xo karhi xi hloniphiwa hi yini na ku tiveka hileswaku i xivongo xi lexi xi nga duma hi yini naswona i xivongo lexi fambisanaku na ku vanhu va xona va hanyisa ku yini.

Ndzi nga tlangela na yena hikuva loko u ri mutswari i fane u vonisa n'wana wa wena tindlela letinene, naswona i fane u n'wu dyondzisa vutomi. A wu fanelanga tanihi mutswari u ala leswi n'wana wa wena a nga ti hlawulela swona, u fane u n'wu seketela eka rhengu leri a nga ri hlawula, kambe a karhi a nga rivali leswaku wena a wu hlawulanga rhengu leri yena a nga ri hlawula, naswona vukhongeri bya n'wina a byi fani kambe leswi a swi endlaka u nga n'wu seketela hikuva mutswari i fane a seketela n'wana wa yena leswaku n'wana a ta va na mahanyelo lamanene na ku kula a tiva nawu wa ndyangu wa ka vona.

Vamalume va fanele ku vona leswaku swiharhi swa dlayiwa, swiharhi swa ku fana na tihomu, timbuti. Kasi vahahani va fanele ku vona leswaku tihove .

Ndzi vona swi olovile hikuva masiku lama eka tindhawu loko va lava vatirhi va rhanga va languta leswaku ku na tinxaka tingani, naswona va fanele ku thola tinxaka tihi leti va ti lavaka, leswaku ndhawu ya vona yi ta va na vatirhi vo ringanela na tinxaka to ringanela.

Loko a tshama endhawini leyi ku nga na tindzimi to hambana, wa xaniseka naswona a nga kumi ku pfuneka hi xihatla hikwalaho ka ku ntwanano wa vona wu le ku tikeni, naswona a nga a va twanani hi marito loko va karhi va vulavula. Ku tshama endhawini leyi ku nga na tinxaka to hambana ta tindzimu swi kahle hikuva swi dyondzisa munhu ku tiva tindzimu ta vanhu van'wanyani, naswona swi endla leswaku munhu a tiyimisela eku dyondzeni ka tindzimu ta vanhu van'wanyani leswaku a ta kota ku pfuneka swona swa pfuna swinene kambe swa tikerisa loko munhu a ha ku tshama endhawini yeleyo hikuva a wu kumi ku pfuneka hi xihatla naswona ku pfuneka ka wena ka tika loko fanele ku kuma.

Vadyondzi va le matikoxikaya va hlangana na swiphiqo swa ku dyondzo ya le matikoxikaya yi le hansi naswona va ha dyondzisa vana hi ririmi ra vona leswi endlaka leswaku loko va ta eswikolweni swa xilungu va fika va tikeleka hikwalaho ka ku a va swi koti ku vulavula na vanhu van'wanyana, swin'wana swiphiqo leswi nga kona ematikweni xikaya hikwalaho ka swihambukelo vadyondzisi vo tala va hava va.

Tirhisipi ta ndyangu ti kahle hikuva u tiva leswi va ndyangu va nga swi endla hi nkarhi wolowo ku nga ha va tirhisipi ta mapasi ya vona kumbe swin'wana na swin'wana, ku nga ha va tirhisipi ta swakudya swa ndhavuko swakudya leswi swekiwaka hi mikarhi ya ndhavuko swa ku fana na tihove, swigugu, na swin'wana na swin'wana tanihi matshopi wa swi tiva leswaku swi swekisiwa ku yini loko ku ri na tirhisipi, hi xitalo tirhisipi ta pfuna loko u yi lava ku sweka swakudya swa ndhavuko hikuva wa swi tiva ku eka nkarhi wa so ku cheriwa swichelachelani swa njhani naswona u fanele ku sweka njhani.

E-e a swa ha endliwi hikuva masiku lama vanhu va endla swilo swa xilungu naswona ku kuma swakudya swa ndhavuko swa va tikela hikwalaho ka tindhawu leti va tshamaka eka tona, naswona vurimi bya swirimi swa swakudya swa ndhavuko byi ya ehansi swinene a bya ha ri kona vanhu va le makaya a va ha rimi hikwalaho ka ku pfumaleka ka mpfula naswona na timbewu ta swakudya swa ndhavuko ta kayivela.

Rhisipi leyi ndzi nga nyikiwa yona i receipt ya ku sweka tihove ku sweka tihove u fanele u va na mavele, tinyawa ni timanga u sungula hi ku rhanga u virisa timanga ta wena etlhelo, i tlhela i virisa tinyawa ta wena etlhelo kutani loko swi vupfile u swi mikisa xikan'we laha u nga ta chela na tihove, i receipt leyi ndzi nga nyikiwa yona hi manana wa mina naswona na mina ndzi ti yimiserile leswaku ndzi ta nyika vana va mina kumbe ku va dyondzisa ku sweka tihove va ta tiva ku sweka swakudya swa ndhavuko.

Muyimbeleri wa xitsonga loyi ni n'wi tsakelaka swinene i Thomas Chauke naswona u yimbelela tinghoma leti akaka eka miehleketo ya wena na loko u lava ku fambisa ndyangu wa wena na ku dyondzisa hi dyondzo ya swa vutomi, naswona ndza n'wi tsakela hikwalaho ko i muyimbeleri loyi a xiximekeke a nga hangalakanga naswona wa hlonipheka loko a fika eka ndhawu yin'wana na yin'wana.

I ku tiva leswaku xivongo xa hina xi suka kwini naswona i ku tiva leswaku hikwalaho ka yini vakokwana wa hina va kume vito leri hi vitaniwaku hi rona eka xivongo xa ka hina, naswona hikwalaho ka yini ndyangu wa ka hina wu tiveka hi yini naswona i ncini leswi vakokwana wa hina va nga swi endla leswaku swi kurisa xivongo xa ka hina na ku tiveka.

I ku sweka tihove, tshopi ni marhanga, ni swifaki, timanga, nkululo hi swona swakudya leswi vanhu va swi tsakelaka swinene naswona i swakudya leswi swi kalaka leswaku vanhu va swi kuma va swi kuma endzhaku ka nkarhi wa ku leha, i swakudya leswi ni nga swi endlaka ku amukela vayeni va mina ku va tsundzuxa hi ndhavuko na ku va nyika swakudya swa ndhavuko leswi nga swekiwa hi ntokoto na vutivi.

Endhawini leyi ndzi humaka ka yena loko yi wa enkosini vavanuna va fanele ku va va mbala majazi ku kombisa no hlonipha no xixima mufi, vavasati na vona va fanele ku mbala va boha duku enhlokweni va faka na nchalu wo khavhara makatla, makatla ma fanelanga ma humela ehandle naswona loko ku fikiwa eswirhapeni vavanuna va hluvula swidloko vavasati va fanele ku va va bohe maduku.

Swakudya leswi rhandziwaka hi Vatsonga swa ndhavuko i tihove, tshopi, makwembe, swifaki, timanga ni tinyawa ni tindluwa.

Ni rhandza vunanga bya Jazz i vunanga lebyi chayelaka ehansi naswona a byi na huwa swinene naswona bya dyondzisa swinene hi mayelana na vutomi hikuva swilo leswi va swi tsalaku i eka tinsimu ta vona i swilo leswi fambisanaka na vutomi bya siku na siku, naswona bya dyondzisa eka vutomi na ku endla leswaku miehleketo ya wena yi tshama yi olovile.

E-e vantshwa a va ha swi koti ku sweka swakudya swa ndhavuko naswona vantshwa a va ha dyondzisiwi hikwalaho ka swakudya swa ndhavuko, va salele endzhaku ngopfu na ku ka va nga swi tivi ku va vatswari va vona na vona a va ha swi tivi ku sweka swakudya swa ndhavuko, naswona ku kuma swakudya swa ndhavuko swa kala eka nkarhi lowu hi nga le ka wona.

Swiambalo leswi ambariwa hi vavasati swa ndhavuko wa Xitsonga, wansati u fanele a va na yele, nceka, duku na xibelani ku kombisa ndhavuko wa ka vona, u tlhela a faka na madeya, vusenga ku kombisa leswaku ndhavuko wa Vatsonga wa va tiva, a faka na tikhwini na vuhlalu exisutini na le nhan'wini.